Nka eletsa motswalle wa ka, ka hore e tlamehile a fatisise ebile a ithute mehla le mehla ka tshebetso a batlang ho e etsa, e leng ho reng a ntlafatse tsebo ya hae ka mosebetsi wa hae, o kgone hore o be mosebetsi o kgaphatsehang, a etse mosebetsi o kgaphatsehang ebile a kgone hore a ithutetse tse ding tse ka pele ho tseo a di tsebang.

Wi-Fi e na le e ke dulang ho yona, e na le moedi eo eleng horeng ha ke sebedisa e fihla, e kgaola teng mara ya moo ke dulang e kgona hore e nqhobe ho fihla nako enngwe le enngwe, mara ha ke le taxing, ya taxing e na le moedi e leng horeng ha o sebedisitse data e leng hore o e beetswe e fihla e ho kgaola ho yona kapa ya dishopong ha o le mabenkeleng, e na le moedi eleng horeng e fihla e ho kgaola ho ona.

Wi-Fi ya rona hae mona na, ebe reka ka mokgwa o tjena e ka kgona hore e re connect ka nako e le ngwe, re le four re le bane. Ka mantswe a mang, ho ka connect-a batho ba bane ka nako e le ngwe e seng ho feta mme e tlameha ho re re connect-ile kapo re berekisa Wi-Fi re be bane feela. And e re e sebedise ka nepahalo, re check ntho tseo e leng horeng ha di je data haholo.

Ditaba tsa mose ho mawatle kapa tsa Afrika Borwa mona di ya tholahala marangrang, e leng ona moo o ka wa popolang kapa wa di sheba teng, wa kgona hore o di bale ha ona, le nna le internet le yona dipampitshaneng kapa dikoranteng tsa company tse fapaneng tsa ditaba, o ka kgona hore o fumane ditaba tsa mose ho mawatle le tsa hona Afrika Borwa.

Mehleng ya hana jwale, taba tsa motseng se di fumaneha mehaleng. Ho na le marangrang a mehala, e leng horeng batho ba motseng ba kgona hore ba be na le ntho ekareng ke meeting, mara ba buisana ka mehala ho bua ka taba tse etsahalang metseng. Ke yona tsela eo taba tsa metseng di kgonang hore di ka tholahala ka teng hobane dipampitshana tsa metseng mona di a ha di sa tholahala ha bonolo. Mara ho ntse ho tholahala tse ding tsa metseng eo re dulang ho tsona, o e thotse e tla o hlalosetsa taba tse etsahetseng kgweding eo kapa tse ntse di etsahala.

Ho ba le Wi-Fi ho thusa dikgwebo haholo hobane ha o ka ba na le kgwebo ya ho ya marangrang kapa ntho tse tshwanang le di-internet cafe Wi-Fi e etsa hore o be na le le tsela e bonolo ya ho connect-a marangrang ebile e thusa ho ebe o na le mohala wa thekeng. O ka kgona hore o check-e le ntho tsa mesebetsi kapa o kgone ho apply-la ntho tseo ka hlokang hore o di apply-le ka tshebediso ya Wi-Fi marangrang.

Nka mo eletsa ka hore lebitso la lekunutu ebe lebitso leo a tla kgonang hore ha a le mong a kgone ho le hopola, a se ka lebala mara batho ba bang for hore le bolokehe ba se ka kgona hore ba ka kgona hore ba le leke kapa ba kgone ho le tseba ha bonolo.

Ke motho a ratang ho bala haholo dikoranta le di-magazine. Nka thabela ha nka thola monyetla wa ho sebedisana le khampane ya lona ya di-magazine, hore ke tlo bala ditaba tseo le tlabeng le di ngotswe magazine-ng. Batho ba kgone ho di utlwa ka puo ya bona.

Mehleng ya hana jwale ntho tseo motho a ka kgonang hore a thole ditshwantsho teng, e ba dikoranteng tseo e leng horeng o di thola di mabenkeleng a di-garage kapa magazine e leng hore e tla e deliver-uwa hotswa mabenkeleng a diaparo kapa e meng o ka kgona hore o e reke ka bo wena, ke mo nka tholang dintho tsa ho thusa bana teng for mesebetsi e ba e fuwang sekolong. E se tlameha motho a ye lebenkeleng, a reke magazine kgale kgale e ne kgona ho tholahala ha bonolo and e sa rekiswe hana tjena ntho enngwe le enngwe e se tlameha o e reke.